Mushumi ane a lwala lwa tshifhinga tshilapfu anga wana mbula, mbuyelo dza vhulwadze kha tshikwama tsha ndindakhombo ya vhushaya mushumo. Mbuyelo edzi ḓzi thusa mushumi ane asa kono u shuma nga ṅwambo wa vhulwadze uri adzule atshi wana tshelede ya u tikedza vhutshilo hawe. Kha heyinoni UIF, u wana tshelede ya u tikedza vhutshilo, u thuso vhulunga mutakala, u thuso dzula o tsireledzeya, u thuso u vhona u bveledza ha mutakalo ha tshifhinga tshilapfu. Mishu, mushumi ane a ṱoḓa u ita khumbelo ya mbuelo dza vhulwadze, unga ita zwiṅwe zwenezwo kha siaṱari ya zwa vhashumi ya tsinisa, tsinisa ha hune adzula hone.

Tsho thoma sedzani mbaloyolifha ya medical aid uri i dzula itshi khou bveledza i kha mveledza dza vhuḓi na uya phanḓa, ni dovhe hafhu sedzani zwiṱori zwa u vhulunga zwine medical aid ya vha na ya vha nazwo uri zwidzula zwitshikhou tikedza mutakalo na N. idovhe hafhu ni sedze nḓila ine medical aid ya bveledza zwa mutakalo uri i kone tshilapfu ni dovhe hafhu ni sedze nḓila ine medical aid ya thusa u tevhela malwadze uri i kone u tikedza mutakalo wa tshifhinga tshilapfu. Sedzani hafhu nḓila ine medical aid ya thusa u wana thuso ya mutakalo uri i kone u tikedza mutakalo wa tshifhinga tshilapfu.

Forex ndi makete wa u rengisa na u thengisa tshelede ya mashango o fhambananaho. Ndi nḓila ine vhathu vhanga shumisa u bveledza tshelede na u rengisa tshelede ya shango ḽithihi vha tshi khou thengisa ya ḽiṅwe uya ngaha u shandukisa ha mitengo ya mimakete yo fhambananaho. Zwiitwa zwa ndeme ndi u rengisa tshelede, u shumisa zwi shumiswa zwa u vhona mitengo, u bveledza tshelede yo fhambananaho.

Musi muthu a tshi khou shumisa ussd code u rumela masheleni, honovha na zwikhombo zwine zwa kwama tshelede yawe na tsireledzo dza u shumisa zwi shumiswa zwa tshelede. U rumela tshelede isongo teaho, arali muthu asa sedze zwavhuḓi anga rumela tshelede isongo teyaho kana ya khombo arali usd yawe yafhol . Hafho futhi arali muthu asi asa shumise nḓila yo tsireledzeaho tshelede yawe ingavha i khomboni. Musi mitengo ya tshelede itshi khoushandukiswa muthu angavha na khombo ya ushaya tshelede, arali muthu avha, a, avha na vhuṱanzi ha u rumela tshelede angavha na khombo ya u sakona u vhona u bveledza ha tshelede yawe uri yo fhelela gayi.

Mbonela dza vhuḓi dza dza minikelo ya nṱhesa ndi tsireledzo ya ndeme, mutengo wa nṱha, u vhonala kana u fhulufhela, mbonalelo dza minyikelo ya fhasi ndi i swikelele kha vho mbofholowo ya vhathu.

Musi vha tshi kho ṱoḓa u u vala akhaunthu yavho, vha kho tea u vhona uri tshelede yavho yoṱhe vho i bvisa kha iyo akhaunthu, vha ya kha epe yavho vha ya vha ita stop akhaunthu vha tshi stopa akhaunthu heinoni its either vha ya vha ita uri i close vha i vale, vha vale akhaunthu heinoni vha fhedze vha i thuthe kha sisiṱimu, kana vha ye banngani straight vho no ya banngani vha ṱuwe na tshibugwana tsha tsha tsha tsha basa kana a id smart card yavho muthu wa banngani u ḓo vha thusa uri zwiitisiwa hani.

Mbudziso dzine muthu a fanele u dzi vhudzisa musi a tshi ṱolisisa, dzi ndi hedzi dzi tevhelaho tsho thoma ndi pulane i vhea tsireledzo khaye hani, tsha vhuvhili dziṅwe zwiṅwe zwa tsha tsha tea dzhaka dzayo ndi dzi ngafhani, ndi nnyi ane a fhira u i shumela, u ṱanga nga nḓila dzifhio, pulane i langiwa nga nnyi, khaedu dzine dza nga dzhena.

Tshifhinga ndi ṅwaha, zwi thoma kha ṅwaha woṱhe wo fhelelaho uya nṱha.

Muthu muṅwe na muṅwe u takalela puḽane ine ya katela u ṱanganedzwa ho khwaṱhaho ha ḓuvha na ḓuvha ngori, u pfha a tshi dzhielwa ndi a dovha hafhu a vhona nḓila yawe ya u bvela phanḓa, a vha na mveledziso ya nḓivho ya vhukoni, zwa dovha hafhu zwa fhaṱa vhushaka ho teaho na vhaṅwe vhathu, ha dovha hafhu a vha fheliswa tshitalula u fhela tshitalula, ha vha na u bvela phanḓa ha tshitshavha.

Tshelede ya thi ṱhingo thendeleki i fhulufhedzea ngori u a hu ngo tea u taku kana uri u ye badele mbadelo dza tshikoloni dza pfhunzo dza ṅwana kana dza u, u tou badela wo ḓi dzulela hayani a hu ngo tea uri uye ofisini ya haningei ya tshikoloni uri u badele kana u ye banngani u itela u badela u badela nga luṱingo lwau.

Arali mukano wanu wa badelo mbade mbuyelo ya ḓuvha na ḓuvha utshi fhela ṅwaha u sa thu fhela, hezwi noni hutshi ṱoḓa thusaou kho u ya uri u bvise kha tshikwama tshau, u vhone uri wo ḓi thusa wo badela ngori tshelede yau i ḓovha yo fhela.

Tsho thoma ndi u shandula zwine wa ṱoḓa, tsha vhuvhili ndi u vhona uri akhanthu a i tsha kwama vhutshilo hau wa dovha hafhu u ṱoḓa u thoma nga tshilapfhu, tsha vhuṋa ndi u thivhela tshikwekwete, tsha vhuṱanu tshine tshavha tsho fhedzisela, ndi u vha na vhukoni ha u langa tshelede.

Ni tea u thoma ngo u ṱola uri akhaunthu eyo ndi ifhio ngori akhaunthu dzi na ma dzina, wa dovha hafhu wa ṱola uri eyo akhaunthu ṅwedzi muṅwe na muṅwe i ḓovha i kho dzhia vhugai yayo yone i ne i ne wa vha u khou badela ine zwine ra zwi vhidza dzi fee, i khou badela vhugai wa sedza uri kha uif nga dzhia ifhio yone i ḓo vha i khou dzhia tshelede ṱhukhu, wa dovha hafhu wa sedza uri dzi tshadzhisi dza hone ndi dzi fhio musi u tshi kho nyaga u bvisa tshelede tshifhinga tshisa thu swika.

Mbadelo dza bannga dzi kwama pheṱa yo vula akhaunthu ya diphosithi nga heyi ndila, mbadelo dza tshikalo hu vha na mbadelo ya u fhedzisa na u ṱavhanya, havha na mbadelo ya tsireledzo ya ma mamene, ha vha na tshikalo tsha muvhunduni ya wa diphosithi, ha vha na ndima ya u vhuyedzwa ha mbuyelo, ha vha na nḓivho i re na nyambo dzi ṱhukhu.

Zwithu zwi itaho uri mobaiḽi mani yavha na vhuṱhongwa ndi u vhuyelwa nga tshifhinga u langa tshelede nga nḓila yo teaho, u fhaṱa vhukoni ha, u vhulunga, u fhaṱa vhuimo ha zwa ikonomi na u tsireledza dzi tshelede.

Mishumo yo leluwaho ine ya bva kha u vha na life cover ndi u fhaṱa vhulivhisi na ha tshelede havha na u thoma mushumo wa u funza nga ha u lugisela tshifhinga tsha u fa zwa. Havha na u thusa miṱa u fhaṱa badzhethe ya tshifhinga tshilapfu u thoma mushumo wa community dzi workshop, u shumisa sa tshenzelo ya u fhaṱa entrepreneurship zwino life cover inga vhaṱulusa ya u fhaṱa vhuimo ha miṱa yo tsireledzeaho.

Arali u sa shu u sina mushumo u nga si kone u vula akhaunthu ya bannga hezwi zwi nga ita uri vhathu vha pfhe vho shandukisiwa kana vho khethwa, ngauri u vha na akhaunthu ya bannga zwi fanela u vha na nḓila ya u dzhena kha zwa ikonomi hu si nḓila ya u khetha vhathu nga ha vhuimo havho ha mushumo. Vhanzhi vha nga vha vha tshi kho ṱoḓa u vhulunga tshelede u renga nga EFT kana u ṱavhanya u shumisa mobile banking fhedzi vha thithiswa nga zwi lavhelelwa zwi songo teaho.

Arali wa ṋanga u badela ḽounu nga u ṱavhanya vhukuma bannga heiḽani i u itela uri uvhe na dzina ḽa vhuḓi. Credit score tshaṋu tshi a gonya nga maanḓa tshavha tshavhuḓi wa vha na phurofaiḽi yavhuḓi lune matshelo u tshi vho toḓa masheleni a u nga si konḓeliwe u fhiwa masheleni ngori iwe u badela zwavhuḓi.

Akhaunthu ya bannga ndi akhaunthu ine wa i vula hune wa ya banngani wa humbela u vuleliwa fhethu hune wa ḓo vha u khou pangeliwa hone tshelede, kana u tshi kho bannga hone tshelede yau ine wa vha nayo kana muthu a tshi kho nyaga u rumela tshelede muthu houḽani a rumela khayo tshelede yau i vha yo tsireledzea.

U ya nga ha nṋe ndi vhona ungari zwithu zwoṱhe zwine zwa vha zwi kho ṱoḓiwa musi muthu a khou vula akhaunthu zwi le zwo leluwa ende a huna tshine tsha nga itiwa uri zwi fhambane.

Zwi nga nnyita uri ndi si ḓipfe zwavhuḓi mara zwone a zwi na zwithu zwivhi nga ngomu mara miṅwaha heiḽa i tshi kho ya ṅwaha muṅwe na muṅwe bannga heiḽa i vha i kho engedza interest yayo.

Ndi tea u bviselwa khagala kha sia ḽa interest nzwalelo dzine dzavha dzi khou ḓa musi ndi tshi khou badela ḽounu yanga lwa tshifhinga tshingafhani.

U ya nga ha nṋe arali khonani yanga i tshi kho nyaga u koloda kha tshelede kha nṋe ndi soko pfhesesa ungari ṅwedzi muthihi ndi wone une nda nga mu yele nyeletshedza uri a badele tshelede yoṱhe yo fhelela na dzi interest dzawe ngori miṅwaha i tshi khou ya kana miṅwedzi i kho ya heiḽa tshelede i khou ṋamela.

Tshiṅwe tshithu tsho leluwaho tshine nda nga muvhudza ndi tsho uri mobaiḽi mani yo leluwa badi u i shumisa lune tshiṅwe na tshiṅwe u ḓovha a kho ita nga founu yawe. U ḓovha a kho rumela dzi tshelede kha dzi khonani kana vhathu vha muṱani wa hawe kana honoyo muthu ane a kho nyago u mu rumela nga phini fhedzi zwi ṱoḓa phini fhedzi zwi safe tshelede yawe ivha i safe ende ahuna hune ya nga xelela hone.

U tea u vhulunga zwithu zwi no nga masheleni a u ane wavha nao khayo.

Arali ha itea zwithu zwi si zwavhuḓi kha inwi kana kha nṋe ndi nga ita zwi tevhelaho, ndi nga ita lufuno lwa vhukuma na pfanelo ya u dzula ni tshi khou ṱuṱuwedza u guda kha zwi iteaho na u guda guda kha zwoitea na u tambudzwa nga u sa fhela ha vhukonani.

Mbudziso dzine ndanga thoma u vhudzisa ndi uri ni nga ṋea thendelo thendelano yo nwalwaho fhasi naa. Nda dovha hafhu nda vhudzisa uri ni na vhuporofele ha buḽuni na ha baḽuni naa ni ṱoḓa uri ndi badele nga nḓila ifhio ni na vhuṱanzi ha uri baḽuni i kho shuma zwavhuḓi iṅwi naa, ni na vhuṱanzi ha uri ni na pfanelo ya u ṋea baḽuni nda vhudzisa uri ni nga ṋea vhuṱanzi ha u badela hu tshi fhela zwavhuḓi nda dovha nda vhudzisa tsho fhedzisela uri zwine wa fanela u elekanya nda dovha nda vha na u ḓi vhudzisa nṋe zwine nda tea u elekanya ndi u ṱoḓa uri thendelano iya ṱaluswa zwavhuḓi u sathu ita tshithu.